yena o bona monyetla ona o tlo tuma haholo wa ho jala dijalo jwalo ka ha dijo di se di tura ditoropong mme batho ba bang ba jala dijalo ho iphedisa ka matlung a bona.

Eya, ha dihwai di hlahisa dijalo tsena e leng mabele le ditapole ka bongata. Ho tla ba le lekeno bakeng sa hore batho ba kgone ho phela.

Ditholwana le meroho dia fumaneha ditoropong. Jwalo ka ha batho ba ditoropong ba sebedisa metsi ho jala dijalo tsa bona mme batho ba ka iphumanela mabele, ditapole, diperekisi le tse ding tse ngata.

Batjha ba ka rata temo ka tsela ya hore ba jale dijo e leng ditholwana tse ba tlong ho di ja ka hosane le meroho e ba tlang ho dula ba je a ho iphedisa. Ba tla ba le lerato ho qala ho sebetsa mmoho le batho ba baholo. Ba tlohelle hore ke dijo tsa kgale ke dintho tsa kgale.

Ke hobane batswadi ha ba sa na le thahasello ya ho itemela dijalo. Ba tswa, ba na le tjhelete ho ya mabenkeleng ba lo reka dijo e leng ditholwana le meroho.

Motswalle, ha o ka ya naheng, o ka thola ditholwana tse di bitswang diperekisi le moroho o bitswang wa thepe. Ke dijalo tse itlhahelang fela naheng. Mme o ka ya moo wa kgutla o kgotshe, wa ba tla o nkile mofao wa moroho, o tlo o pheha ntlong.

Eya, ke nnete. Batho ba ka kgona ho lema dipolasing tseo, hobane batho ho ntso ho na le batho ba batlang ho lema dipolasing. Empa ha ba na mmuso oo wa ho lema. Ba bangata jwalo ka ha ba bang ba ntse ba le teng, ba ithutelang tsena ka tsena tsa temo empa ha ba sa na sena mmuso wa hore ba ka lema.

Rapolasi o tlamehile ho fane ka molao ekareng ya ho hore motho a se ka ba letsoho. Le ya hore ha motho a shebe le nako ya ho qala hore ho jala dijalo le hore a tsebe mosebetsi wa hae.

Ha ke tsebe tse ngata ka moriana ka sefate sa matekwane ha-ah

Greenhouse gas emission e hlalosa hore ke kgase e tlohang letsatsing, moya, motjheso o tlohang letsatsi ho theosetsa lefatsheng.

Dijo tseo le tlo ho di ja kajeno di tswa serapeng sa ka. Serapa sa ka mobu wa teng, o matlafetse ka tsela e matla, e ntle hampe. Ke o tshetse manyolo o matlafetse, o ntsha dijalo tse matlafetseng. Jwale ke motlotlo kajeno hore ke kgona hore ke thuse batho ba hlokang dijalo tse kareng ditholwana le meroho tse

Malome, dihlahiswa tse ding tse kareng meroho e latelang, poone o ka e jala ka November ho isa ho December. Dinawa, o ka di jala ka September to October. Jwalo ka mokopu o ka nna wa e jala ka November. Le yona cabbage o ka e jala ka September, le tamati September to November.

Ke batla ho tseba hore na dijalo tse fodisang ke eng, mme di fodisa mafu ekareng a feng. Ke tsebe ho di jala serapeng sa ka hore ke kgone ho thusa nna, ba leloko la ka le metswalle.

Nka eletsa batjha ka hore ha ba batla ho kena ho tsa temo, ba tlamehile ba be le mamello mme ba tsebe ho sebedisa ditlhoko kaofela tseo tsa teng hore dijalo tsa bona di tsebe ho atleha. Ba tsebe ho di sebedisa, ba etse research ka hore na ke nako e feng e ntle ya hore ba ka qala temo ya bona.

Ke kopa dikeletso ka poone ya rona ebile le boemo bo tlase ba kotulo e re e tlwaetseng ya kamehla. Ke kopa ho tseba hore na re ka etsa jwang hore mobu wa rona o atlehe mme re kgone ho kotulwa poone e lekaneng.

Ditsamaiso tse ikemetseng di ka thusa ka hore haebe ho se na motho ya polasing, ebe ho na le di-camera tse shebileng moo for batho ba tlwaetseng ho etsa tse sa nepahalang. Le hore haebe ho sebeletsa nako e se e tsamaile di ka kgona ho thusa haholo batho e seng empa eseng hore di ba nkela mosebetsi.

Motswalle wa ka ha a ka fana ka lerato, a tseba ho sebedisana le batho le ditlhoko tseo tsa tlamehileng ho di sebedisa polasing eo a sebetsang ho yona a ka kgona ho tswelella haholo ho fumana bokamoso bo tjhatsi ka polasi ya hae.

Ke le Ntsiki wa ntatemoholo . Ke kopa ho tsebiswa ho tseba hore na ke metjha efeng eo re ka re e latelang hore re tlise ditokomane tse ka bontshang hore le rona re lahlehetswe ke lebaka sebaka ke lefatshe, mme re hloka hore re be le lefatshe leo hape la ntatemoholo wa rona e leng ntatemoholo Rantlo.

Sebaka seo borapolasi ba tlang ho tlo rekisa mereho ya bona ka sona ke seo corne-ng se leng seterateng seo ho fetang dikoloi le batho ba bangata hore ba kgone ho bona meroho ya bona eo ba e rekisang e metle, e matlafetseng.

Technology e ka sebetsa haholo hobane ho na le dijalo tse tshabang komello, mme technology e ka qala ya thusa hona moo hore re seke ra ba le kgaello ya dijalo tse leng hore di tshaba komello ha lehodimo le sa hlaka hantle or pula e sa ne.

Ho bohlokwa haholo ho iqalla monyetla wa ho jala lehlaka lena la tswekere, jwalo ka ha le tlo etsa la lekeno le lengata le tjhelete. Hoba ke dumela e tla be e le nna fela ya ya qadileng ho jala lehlaka lena.

E, ke nnete. Motho e mong le e mong ha ka ba la naha ya hae, a ka kgona ho lema, a fepa lelapa la hae. Empa ba tlamehile ho tseba pele ka tsa temo hore ba kgone ho atleha temong ya bona.

Ke nnete, tjhefu ya dijalo e teng mme dijalo tse nang le tjhefu eo ke diperekisi, ditamati le diapolekosi. Empa e teng moriana o rekiswang hore o ka laola tjhefu eo. Mme le bathong e teng meriana e phekolang tjhefu eo hore batho ba kgone ho ba hantle. Dijalo di hloka ho hlokomelwa ka dinako tsohle.